Maphodisa kwa teropong, sile a fitlhela ke sa tshola dilo tse di siameng mo nna.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka eng, goreng ba di dira ka selo seo? Neelana maina a meaparo ya Setswana e o e itseng? Ke itse moaparo wa go bina wa Setswana wa mo maotong.

Ke rata go ja morogo wa thelela, gonne ke setso sa me.

Di ama metse e le mentsi, gore ga ba itse gore ba ile go simolola kae go tshela gape.

Ditsela tsa eleketeroniki, gore batho ba siame ebile ba seke ba fitlhela mathata ope.

Ee, ba dumela go nyala motho o a tswang ko setsong se sengwe, ee.

Ko sekolong sa setso o tshwanela kgotsa o kaya o nale ngwaga di le kae? Tlhalosa goreng o tshwanetse o be o setse o nale dingwaga tseo. Fa o ya sekolong, o tshwanetse o bo o na le dingwaga di le tlhano kapa go ya ko godimo, gonne ka foo tlebe o setse o ipaakanyetse gore o ka tsena sekolo.

Ga ba tshwanela go itirela fela, ba tshwanetse ka foo go ka ba ba le sentle.

Ga o a tshwanela go kapa o apere ditlhako kapa dilo tse di nnyane.

Ee, gonne ka foo fa o bua puo e e siameng, ga o a tshwanela go ka lokela matlhapa kapa dilo tse di sa siamang.

Di ama ka foo batho ba ka fitlhelang dintwa, ba seke ba kgona go tshedisana sentle ka foo ba sa tlhaloganye .

Nnyaa, gonne ditso di farologane, ebile botlhe ba tshepa se ba tshwanetseng go ka se tshepa.

Gonne fa batho ba utswa, ga ba dire dilo tse di siameng, ba senya ebile ba senyetsa batho, ba senyetsa le economy ka foo economy e ya kwa tlase.

Tshwanetse e be tse di telele, gore e seke ya bontsha lenyatso kapa letelelo mo bathong ba bagolo.

Le nna ke ne ke rata mmino wa Setswana, gonne ke o ne o ne o phepafetse, ebile rona re le bana botlhe re ne re itumelela go bina ona.

Di bontsha ka foo batho ba ka kgonang go berekisana mmogo e le batho ba le mongwe, ba sa gatelelane, ka foo re kgona go jang dijo tse di farologaneng.

Ee, go na le tse lo reng ke tsa ngwana, go tshwana le merogo, ga ba tshwanela go ja ke batho ba bagolo.

Di bontsha ka foo mosadi a itshwereng e le motho, le ka foo batho ba mmonang ka teng.

Nka apaya morogo le nama ya kgogo, gonne ke tsone tse ke gotseng ke di ja fa ke gola.

Ee, go botlhokwa gore motho a itse go ipoka kapa go ireta. Nna sereto sa me se tsamaya ga nnyane so, mo ke se tsebang se re, Monna monna mo yo o tsalang mosadi, monna yo, monna yo, thusang monna yo, aye!

Di ne di ama ka foo basadi ba tseiwang kapa ba lebiwang ka teng mo setšhabeng sa bone, e ne e ba fa leina ka moo ba aparang ka teng.

Setso se ama ka foo batho tshwanetse ba dumalaneng, e le batho ka sona ka dinako tsotlhe.

Ke diaparo jaaka mesese le dikota tsa setso tse ba tshwanetseng go di tshwara mo go bona.

Se kopanya batho gore ba kgone go nna mo lefelong ka nako e nngwe, ba tlotle dikgang, ba tshege.